Bothata bo bothata bo network e tsamayang e kgutle e ntshwarisang bona, ke hore nako e nngwe tlabe ke le besakga ke re ke etsa dintho tsa sekolo tsena tse etsetswang monana internet-ng. O fumane ke a sokola ebile le nako ya hore ke ke fane ka mosebetsi oo e be e fete. Ka hona, ke a feila ha e le jwalo. Ha ke atlehe dithutong, ke yona ntho e etsang hore network e hlahang ya mele e etsang hore ke be ke amehe ka yona.

Ke nahana haeba Wi-Fi eo ya hae e le hore ra e patala, ha wa lokela ho hang hore a re kgethele hore re sebedise yona kapo re ska hore re se ke ra sebedisa ya rona. Haeba hee e se Wi-Fi e patalwang, ha hona bothata re ka sebedisa ya hae, empa ha e le e patalwang. Ke nahana ke tokelo ya ka hore jwalo ka module ke bue hore nna ha ke thabele ho sebedisa Wi-Fi le ya hae hobane e aketsa sekoloto sa ka ho yena. Jwale ho bobebe hore ke mpe ke sebedise ya ka hobane ke tla kgona le ho hore ke kgone ho budget hantle, hore ke tla sebedisa data e kae.

Dumela. Ke fumana ke qeta ho fumana molaetsa monana o reng data ya ka e tlo fela hara mpa bosiu empa jwale e ntse e le data e ngata hobane ha ke e sebedisa hakaalo. Ke ne ke kopa ho botsa jwale, ekaba ha hona leano le leng le re ka le etsang hore e se ke ya ya ya fela bosiu ba kasheko hobane jwale santsane ke na le mabaka. Ke a e hloka haholo data ya ka hoba e ntse e mengata ha ka mokgwa ona o mong o tshabehang. Jwale ke ne ke kopa ho bolela hore ha hona le Battery .

Ke nahana dipontsho tsa kgalekgale ke tsona tse ne di batla di le tse batlang di le betetshana ho feta tsena tsa kasheko hobane tsane tsa kgalekgale ho no ne di hlompheha. Ho no ho sena ho bona fela hara motsotso feela ebe batho mono se ba bile ba ba etsa diketso tsa motabo pela mahlo a bana moo, o shebile le bana. Jwale ntso etsang matsatsing anana ha o sa shebelletse le bana mono o fumane television ke eo ho so hlaya batho ba etsa diketso tsa motabo mahlong a bana. Jwale tsane tsa kgale di ne di le betetshana hobane di ne di ruta le ho ruta.

Wi-Fi e thusitse haholo ho ba le dikgwebo tse ngata tseo di ne di se na bareki, di qetelletse di ebile le bareki. Ka hobane Wi-Fi eo e ne e etsa hore batho ba bangata ba kgone ho finyella mabenkeleng. Hobane ho no na le lebenkele le leng le le leng le etsa hore ba o fe ba o hokahanya le Wi-Fi ha fela o rekile lebenkeleng la bo bona. Jwale dikgwebo tse ngata di kgona haholo hore di ka etsa hore o fete .

Wa kgoneha hore o ka hokanya disebediswa tsa tsa lapeng le Wi-Fi haeba o na le computer-a kapa ona le television e monana e kenang di kgokahanyo monana. O ka kgona ho di hokela kaofela mme wa di sebedisa le Worker Wi-Fi eo ya hao. Wa kena marangrang ka television tse tsa tsa tsa tsa ha jwale tsa sejwalejwale, tse kgonang ho kena di-nternet-eng mona le di-computer-a tsa hao. Hwa kgoneha hore tsona hore o ka di hokae .

Wi-Fi ya mahala ya setjhaba ke Wi-Fi e tlang e leng horeng ha o fihla ho yona o hokanya ka yona le fonofono ya hao. Ba o balla metsotso kapo hora di a fapana hore na ba o fa nako e kae. Phone ya hao e tla hokahanya le yona Wi-Fi eo ho fihlela nako e be o fileng yona. Haeba e le r a e le .

Ke buela lehlakoreng la la batjha. Wi-Fi tse tsena tse kentsweng makeisheneng di re thusa haholo ka hore re kgone ho batla menyetla ya mesebetsi marangrang monana kapo internet-eng ha ntse re sebedisa yona Wi-Fi eo. Re kgona le ho hore re ka re ka iteka for yona mesebetsi. Ba bang ba kgona ho etsa dintho tsa sekolo ka yona Wi-Fi eo. Ba bang ba hlopha mabaka a bona a itseng ka yona Wi-Fi eo.

Re na le seyalemoya monana sa sa baahi, mme ke sona seyalemoya seo ke dulang ke se mametse seo. Se kile sa nthusa ka ho ne ke apply-ela sekolo sa Central University of Technology. Ba ne ba bua ka makala ohle a ao a fumanehang sekolong seo, mme ba re bolella le ka dintlha kaofela tse hlokahalang hore motho ka motho a a apply-e sekolong seo. Mme le lekala la lona le batlang ba o bolella hore na le hloka eng kapa eng. Yaba ke hona moo ke tla apply-a hantle, ke a kgona le ho kena sekolong seo ka lebaka la seyalemoya seo.